Umdlali ongoyena obalulekileyo nguSiya Kolisi ngokomdlalo wombhoxo kuba ngoyenani ke wathi noninzi lokutshintsha lokuba abantu banqwenele nokufana naye kwaye yenza abantu babe nomdla kakhulu ekudlaleni umbhoxo.

Loo nto iye incede ukuba abantwana abancinci bakwazi ukudibana kwabonke kwaye besenza into elungileyo enobakubanceda ekugqibeleni ngobomi. Loo nto iye ke ibanceda ekubeni bangabikho kwii-drugs kakhulu kuba kolu lutsha esiphila kulo abantu sebesebenzisa iziyobisi ezingalunganga.

Le meko ndingayilungisa ngokuba ndikwazi ukuthi wonke umntu odlalayo abe kanti nokufikelela kum kwaye nokuphuhlisa izi-sponsors ukuba abantu bakwazi ukufumana izinto eziphuhlileyo nokuba ukwazi ngelinye ixesha wenze izinto ezinokunceda kwa uluntu.

Loo nto iye incede into yokuba xa kudlalwa akukho mntu ujonga ziimvelaphi zomntu uba imvelaphi zohlukene zithini, niye nizibone ningumntu omnye xa nidlala endaweni eyi-one.

Into enokwenzeka kukuba urhulumente unoqinisekisa ukuba zonke izikolo uyafaka kuzo, uyafaka kuzo kwaye uyakuya nokuzijonga ukuba imigangatho yazo injani na kwaye aqeshe nabantu ukuba akwazi uba makanakakele imigangatho yemidlalo yezi zikolo.

Into enokwenza uba makungaphumeleli ingalixesha lokuba banalo na ngokwanele ixesha lokuba bakwazi na ukuprekthiza umbhoxo kwaye ingaba na bona bayazixelela ngale nto bayenzayo and kwaye bayayithanda na.

Iqela eliphumelele imbasa zegolide ngaphezu kwamanye ngumqela lombhoxo.

Iye incede kakhulu ngoba kulapho abantwana bakwazi ukuphuhlisa kakhulu izakhono zakhe umbone umntana uba akasiphiwanga isakhono sesikolo kodwa ke usiphiwe isakhono sokukwazi ukudlala.

Xa umane uzilolonga, iye loo nto incede ikwazi ukuthomalalisa kwawena. Xa uneengcinga ezininzi, iye nawe uzibone ngoba kuthiwa xa uzilolonga inceda umzimba kwaye nengqondo.

Kule mihla izinto zilula ngoba xa ungafikeleli kwezinye izinto uye ubabhalele abantu, ubacele ukuba andinayo into othile bendicela ukuba nindincede. So, ke ingayindlela elula ukuba ndingaze ndikhuphe nasepokothweni yam.

Elona qela linabadlali abanintsi bebhola iba ngumbhoxo, umdlalo wombhoxo.

Eyona midlalo idlala kakhulu ogqwesileyo iba yiChiefs, isoka idlala olu ntsuku zonke.

Ngelaa xesha lam ndandisakhula ke izikolo zethu zazisikhuthaza kakhulu uba sibe nokumdlala ibhola. Loo nto yayisikhuthaza kakhulu kwaye isinceda ikwazi nokuphuhlisa isakhono sakhe umntana anaso kwaye ke ezethu izikolo yayisivumela ukuba ukhethe esi sakhono ucinga uba sikufakele wena.

Oh, mhla kwakusenzeka esisiganeko ilizwe lonke jikelele lalivuya kuba yayiyimbasa yabo yokuqala yombhoxo, yayiyinvuyo, izizikhalo, izizijwili ngenxa yokuvuya.

Imidlalo inokubanceda ngoba kaloku xa bedlala imidlalo kulapho bedibana nabanye abantu abohlukileyo kwaye loo nto iye ibancede bakwazi ukuhlalisana nabantu kwaye umntu angasoloko ehleli yedwa ecinga, ngoba loo nto izawumenza uba umntu aye kwizidakamiswa.

Imidlalo ebendinokuthi ndiyithande iquka nakwiizikolo eziselalini kukuba zimidlalo kuthiwa kukuqubha ngoba yeyona midlalo inqabileyo ezilalini kuthwa zii-hockey, kuphinde kuthiwa zii-tennis, zezona midlalo ezinqabileyo kakhulu ezilalini. Ezilalini imidlalo ekhoyo iba mibini qha kuphela.

Loo nto yaye yatshintsha ngoba ngoku abadlali badlala umdlalo umntu awuthandayo. So, into iye ixhomekeke emntwini ukuba unomdla kangakanani na ukudlala lo mdlalo othile.

Oyena mdlali endandikhe ndawubukela yagumdlali wombhoxo yayingoyena mdlalo owayenikisa umdla. Kulapho omabini amaqela awayedlala kakuhle kakhulu, sisoyika nokuba kuza ngaba yeyiphi ezawuphumelela, yeyiphi angizuphumelela ngohlobo babudlala ngalo kakuhle kakhulu.

Aziwuxhasi abanye abazali kuba bebona intombi iyinto ethambileyo, ingumntu othambileyo kwaye ke loo nto ke ingabahlisela amathuba abo ukuba akwazi ukuthwala umntwana.